Ibalulekile futhi ilekelela kakhulu ekuphepheni komphakathi nakubashayeli bezimoto, njengokuthi nje sekuba nomsijwana othile umshayeli ume ethi ususa imoto engalifakile ibhande nokuthi sekugcinwa izipiti zisezingeni elithile, izipiti zezimoto.

Ngingamlekelela ngokuthi ngimuyale ukuthi angabheki izindleko kuphela kodwa abheke nendlela elula yokuxhumana nokuthi sekulula kanjani ukukwazi ukuxhumana nomunye umuntu nesikhathi okusithathayo.

Izikhangiso zomsakazo yizona ezilungile noma engicabanga ukuthi zisezingeni elikhulu ngoba uyawazi umsakazo ongawusebenzisa nokuthi abantu abaningi noma izethameli oziqondile zijwayele ukusebenzisa muphi umsakazo. So okwakho ukuthi ukhangise kulowo msakazo lowo, njengokuthi nje iningi labantu abakhuluma isiZulu balalela Ukhozi FM, so uma iqondise umkhiqizo wakho kubantu abakhuluma isiZulu, iningi labo ungalithola kakhulu uma usebenzisa umsakazo Ukhozi FM.

Kungaba indlela yokuthi ufinyelele kalula emalini yakho uphinde futhi uvikeleke ebugebengwini bese ukwazi futhi ukusizakala kakhulu ezimeni eziphuthumayo.

Ukubika ephejini lakwa-SAPS nokwenza sure ukuthi abanikazi bezinkundla zokuxhumana bayakuvimbela okunye ubuxhwanguxhwangu noma ukuhlukumeza abantu bakuleli.

Esikhathini esiphila kuso, izinga lobuxakaxaka noma le-technology seliphezulu kakhulu. Abantu abaningi sebesebenzisa izinkundla zokuxhumana, sekuyilapho ukwazi ukuthi uxhumane kakhulu nabantu abaningi.

Ngingahamba ngiyibike emaphoyiseni ngokuthi ngithathe lokhu ekubhalile noma ekusebenzisile ezinhlokweni zokuxhumana ngiye nakho kwabomthetho futhi ngenze sure ukuthi ngifundisa nabanye ukuthi ubuxhwanguxhwangu baku-inthanethi buyathathwa busiwe ezindaweni zabomthetho, lapho kufike kuthathwe umthetho ngendlela efanelekho.

Singabheka indlela esizosizakala ngayo sibuke nezindleko bese sibona ukuthi ukusizakala kwethu ngabe kuyalinganani nezindleko ezikhokhwayo for lolo sizo esizobe silidinga.

Kungaba ukuthi ezinhlelweni zakhe wenza sure ukuthi zonke izinhlangothi zimelelekile ngokobulili.

Ukubekwa kwemigomo okufanele wonke umuntu osebenzisa loyo nkundla zokuxhumane aphile ngaphansi kwayo ukuze abantu bezokwazi ukuhlonipha isiqu somuntu.

Ibaluleke kakhulu eyokuthi izingxoxo zasendaweni eziteshini zomsakazo zomphakathi ngoba iyona esizayo ukulungisa izimo ezibhekene nalowo mphakathi ngoba imiphakathi ngokwehluka kwayo nezinkinga ebhekene nazo azifani, so ukuthi kulezo ziteshi ezakhelwe lowo mphakathi kukhulunywe ngezinkinga noma kube nezingxoxo zokuxazulula izimo ezibhekene nabo kubaluleke kakhulu.

Ukulwela nokuqondisisa ukuthi asebenza kanjani nokulekelela ezinhlelweni zokwenza ukuthi abe qotho futhi angabhebhethekisi udlame emphakathini.

Okokuqala ngingabeka imigomo ngaphambi kokuba kuqale iphrojekthi, enjengokuthi aluthintwa ucingo masisaphakathi noma sisaqala sisenza iphrojekthi. Izinto ezimbi ezinkundleni zokuxhumana ukuthi abanye abantu bagcine bengasakwazi ukuba nengxoxo ngaphandle kokuthi beloku begxile emafonini abo.